Katiso e e nepagetseng le melawana ya pabalesego di botlhokwa thata mo go thibeleng dikotsi le go tokafatsa maemo a tiro mo temothuong ka go tlamela badiri ba dipolase ka kitso, le bokgoni jwa go dira ditiro ka pabalesego le go netefatsa tikologo ya tiro e e senang kotsi.

Go tlalela ga dijo tse di tswang mo diphologolong go tla ama thata intaseteri ya go suga matlalo le temothuo ya diphologolo. Intaseteri ya go suga matlalo e e ikaegileng ka matlalo a diphologolo go tlhagisa letlalo e tla lebana le go fokotsega ga go nna teng ga didirisiwa tse di tala. Mme seno se ka nna sa dira gore ditlhwatlhwa di nne kwa godimo le go batlisisa didirisiwa tse dingwe.

Go oketsa tlhobo ya mašwi mo diruiweng go akaretsa dikgomo tsa mašwi. Balemirui ba dirisa maano a a farologaneng go akaretsa go tlamela ka dijo tse di leka-lekaneng tse di humileng ka dikotla go netefatsa tikologo e e itakanetseng le go dirisa mekgwa ya tsa tsadiso.

Mosima wa go epa o tlisa phomolo mo baaging ba ba amilweng ke komelelo, o tsweletsa dithulaganyo tsa tikologo, o fepa lekala la temothuo le go fa mafelo a bonno a poraefete, kgwebo mmogo le madirelo tsela ya go fitlhelela metsi ka dinako tsa tlamelo e e sa tlhomamang kgotsa e seyong ya mmasepala.

Dimela tse ngata di fana ka melemo ya bophelo bo botle, mme balemi ba ka ntlafalatsa kgolo ya dimela ka mekgwa e kang go ntlafatsa monono wa mobu, maemo a nepagetseng a go jala le taolo e e sebetsang ya dikoko nyana.

Phetogo ya tlelaemete e ama thata tshireletsego ya dijo le ditlhwatlhwa ka go ama tlhagiso ya temothuo, phitlhelelo ya dijo le go tlhomama ga dithulaganyo tsa dijo. Seno se dira gore go nne le go tlhoka tshireletsego ya dijo go go oketsegileng, bogolo le segolo mo bathong ba ba mo kotsing le go tlhatlhoga ga ditlhwatlhwa tsa dijo. Mme seno se dira gore dijo di seke tsa kgonega. Balemirui le dipuso ka bobedi ba ka diragatsa mekgwa e e farologaneng ya go lepa-lepana le maemo go fokotsa ditlamorago tse.

Go fokotsa tlhaelo ya metsi go balemirui kwa Motlhakeng Randfontein, le fa go bonelwa pele pula e maatla go tlhokega mokgwa o o nang le dintlha tse dintsi. Seno se akaretsa maano a go somarela metsi go tokafatsa mafaratlhatlha le go ruta baagi. Le fa pula e solofetswe, balemirui ba sa ntse ba ka sologelwa molemo ke dijalo tse di kgonang go emelana le komelelo, mekgwa e e nang le matswela ya go nosetsa le mekgwa ya go kotula metsi go netefatsa tshireletso ya metsi ka nako e telele.

Go boloka diphologolo tsa polase di itekanetse ebile di sena malwetse, balemirui ba ka tsenya tirisong dikgato tsa tshireletsego ya ditshedi, ba netefatsa mekgwa e e siameng ya bophepa le go laola leruo la bona ka katlego. Seno se akaretsa go phepafatsa le go bolaya megare ka metlha mo mafelong, go laola pharakano ya batho le diphologolo, go tlamela ka phepo e e siameng le bonno le go tsenya tirisong mananeo a go enta.

Melao ya badiri e ama thata ditshwanelo tsa badiri ba dipolase, dituelo le maemo a tiro mo lephateng la temothuo. Di tlhoma matlhomeso a semolao a a sireletsang badiri gore ba seke ba dirisiwa botlhaswa, a tlhomamisa gore ba duelwa ka tekatekano le go laola di ura tsa tiro le maemo a pabalesego. Melao eno e beile ditlhokego tsa tuelo e e kwa tlase e lekanyetsa di ura tsa tiro le go tlhoka gore bathapi ba tlamele ka diaparo tsa tshireletsego le go netefatsa gore go nna le mafelo a a babalesegileng a go bereka.

Ee, go tlhokomologa tlhokomelo ya kalafi ya diphologolo le mekgwa e e sa siamang ya leruo go ka kgoreletsa kgolo ya diphologolo le boitekanelo ka kakaretso. Tlhokomelo e e tokafaditsweng le ditokelo tsa ka metlha tsa ngaka ya diphologolo di botlhokwa thata mo go thibeleng le go alafa malwetse, go netefatsa kgolo e e siameng le go rotloetsa boitekanelo ka kakaretso.

Ke ne ke tla ya go rekisa kwa metseselegae kwa mabenkeleng a magolo le kwa selegae ka tlhwatlhwa e kwa tlase. Fa ke dira jalo ke tla itse gore ke rekise kae mo isagong.

Ka go sireletsa badiri ba gago o fokotsa go se nne teng ga ba dira, o netefatsa gore lefelo la gago la tiro le dira sentle ebile le na le matswela. Dipatlisiso di supa fa badiri ba nna le dipoelo tse dintsi mo mafelong a tiro a a inetsweng mo botsogong le pabalesegong. Go fokotsa nako ya go sa dire e bakiwang ke malwetse le dikotsi go raya gore ga go kitla go nna le dikgoreletsi tse dintsi mme go boloka madi a kgwebo ya gago.

Mefuta e e farologaneng ya botshelo e akaretsa dimela tsotlhe, diphologolo le di tshenyedingwe. Go oketsa mefuta-futa ya thefosano ya dijalo le dijalo tsa , go oketsa boitekanelo jwa mmu le tiro ya mmu, go fokotsa ditshenyegelo tsa ditshenngwa teng le go oketsa poelo.

Ee, jam-o e editseng ko gae e le monate thata. E ne e editswe ka perekise le sukiri. Jam-e e editseng ko gae e dula nako e telele thata gobane e ka sukiri e ngata thata.

Dikai dingwe di akaretsa garlic ya naga, le eiye ya naga tse gantsi di fitlhelwang ko makgobo-kgobong mo masimong tota le kwa ditoropong.